Uma uManqoba Mkhithi efuna ukucela umdayizini wengubo entsha yokuhloba ezinikele ekuthuthukiseni umkhuba noma isiko lokususa esigabeni sobufana kuya kwesobudoda. Imidlalo yemibhalo emaphathini nezindwangu zingaba incazelo ejulile. Okubomvu, imibala ebomvu ikhombisa uthando, amandla nomphakathi. Lokhu kungaba ngumkhumbuzo wokugubha ukuqala kwendlela entsha, okuwuphinki, umphumela okumphinki onikeza umqondo wokubuyisa impilo, uthokozisa ngokuthatha indawo ekugcineni kobudala obuphambili. Okumnyama kungaba isitayela esivumela ukusebenza ngo-pressure.

Izinto ezingaze zilahleke, izinkolelo nezindlela zokuphila zendabuko. Njengoba isiko lishintsha ezinye izinkolelo ezijwayelekile nezindlela zokuphila ezindluliselwa ezizukulwaneni zingase zize zithuthuke noma zibhujiswe. Izilimo zendabuko. Uma isiko lishintsha izilimo zendabuko njengoba izizukulwane ezintsha zithatha izilimu zanamuhla ezivame ukuthandwa kakhulu njengesiNgisi noma izilimi zedithali. Lokhu kungaholela ekulahlekeleni kwezilimi nemvelaphi. Imigubho nezinkolelo. Amakhumbuzo noma izigubhu ezithile yomphakathi engaphansi komphakathi ethatha njengesiko noma isiko njengemishado. Ukugubha izinkumbulo zempilo ingaphela. Ukuhlanganisa kwamazwe ahlukene.

Izithiyo zolimi ekubumbeni komphakathi ungaqondi nokungaholela ekuphazamisekeni kokuxhumana lapho abantu bephila emiphakathini enamasiko amaningi. Ukungaqondi kahle phakathi kwezilimu kungaholela ekuphazamisekeni kokuxhumana. Lokhu kungaholela ukungahambisani kwezidingo zomphakathi, ukungahlangani ekuxhumaneni okuhle nokubangela ukungeqondi kahle noma izingxabano phakathi kwezinhlanga noma amasiko. Uma kunokungabibikho ukufinyelela ezinsizeni ezihambisana nezilimu ezahlukahlukene. Abantu bangase babe nezinselelo ekuthola ekutholeni imfundo, amathuba emisebenzi noma ukukhuluma ngezindaba ezinzima ezifana nezempilo zomthetho noma izindaba zomphakathi, ukuphikisana kwezimilo zomlilo emphakathini enamasiko amaningi.

Izindima zobulili zishintsha kakhulu ezindaweni zasemadolobheni uma uqhathanisa nezindawo zasemakhaya noma lapho amasiko esiZulu esahlonishwa kakhulu. Lokhu kungenxa yokuhlukahlukana phakathi kwesimo somphakathi, izinguquko zomnotho nezintshisekelo ezingezona ezamasiko. Ukulingana kwezobulili. Ezindaweni zasemadolobheni ikakhulukazi emiphakathini nezinkinga zokuthuthukisa kwemfundo nokuthuthuka, kunezihlelo eziningi ezikhuthaza ukulingana phakathi kwabantu bobulili. Izinhlelo zokusebenzisa bobulili. Emadolobheni izinkampani zihlala zibheka amandla, amakhono, noma iziqu zomuntu nokucabanga ngobulili kuphela. Abesifazane nabesilisa bafanele ukujoyina imisebenzi ethile, hhayi ngokobulili kuphela, kodwa ngokusekelwa ekutheni bathole imfundo noma amakhono afanele. Ukuphazamiseka kwezimiso zobulili. Ezindaweni zasempumalanga noma amasiko esiZulu, izindima zobulili ezivamile zesiZulu ezindaweni.

EsiZulwini ukudla akugcini nje ngokuba isidingo somzimba kuphela. kodwa kudlala indima enkulu emikhubeni nasekukhululeni okukhulu, futhi kuhlobene nezinkolelo ezijulile. Nazi ezinye izibonelo zokudla ukukhombisa inhlonipho kumadlozi. Isinkwa somlambo. Isinkwa somlambo esivame ukubizwa nangokuthi isidudla, okwenziwa ngeqhwa, amahluzi nezinye izithako ezilula. Kubonakala njengokudla okukhethekile, ukukukhumbuza amandulo noma amadlozi. Ubhatata, ubhatata izitshalo eziluhlaza ezilandela izinkolelo ezingokomfanekiso iphinde ikhombise ukulunga ngokwamasiko okukhombisa ubuchule kanye, kanye. Ubhatata ukubikezela okwenziwa kwezenkolo ukube nohala ukuphikisana.

Izimo ezenza ukuthenga ukudla kwangaphandle. Abantu abanempilo esheshayo noma abasebenza kakhulu bavame ukuthenga ukudla kwangaphandle ngenxa yokuntuleka kwesikhathi sokupheka ekhaya. Kwabanye abantu, ikakhulukazi abasebenzisa izindlu ezihlukahlukene noma abahlala ezindaweni ezimaphakathi, ungase ungatholi izindlela ezanele zokupheka. Izitolo zokudla kwangaphandle zivame ukuba lula ukufinyelela, futhi zinikeza izinketho ezahlukahlukene. Kwabanye, ukuthenga ukudla kwangaphandle kungaba lula uma kuqhathaniswa nezindleko ezihambisana nokuthenga izithako zokupheka nokupheka ekhaya. Kwabanye ukuthenga ukudla kwangaphandle kuyinto evame, evamile usiko noma umkhuba. Kanti izinkundla zomphakathi namavidiyo aphezulu ezokuthuthukisa ukuthokozisa izinkampani. Lokhu kuvamile kubantu abathanda ukufunda izimilo nezinhlobo zethu.